Imediya dijithali iletha umqondo wama-website nezincwadi zokubukela, kufana bazibiza bonanyana ma-magazine nokuqhumana nabantu ku-social media. Imediya egadangisiweko isilithela amaphepha njengamaguranda namaphepha anabopopayi begodu ayisimsinyana njengemediya dijithali.

Amavidiyo angakalungi njengokwetjiwa kwemali, umuntu azenze ividiyo ayeba imali. Umuntu obhema iindakamizwa, enze ividiyo yeendakamizwa lezo azibhemako. Abantu abangakambathi begodu nabantu abayenza ividiyo babetha abanye abantu.

Izinga lokubukela umabonwakude lehla khulu, ngombana yoke into ekhona kumabonakude uyayithola nakibofunjathwako begodu abantu, abantu abanengi bathanda bonyana bangaphatha abofunjathwako babo babukele khona. Ngombana yoke into evela kumabonwakude ikhona nakibofunjathwako.

Amalimi wesintu angasekelwa ngokuhlanganisa itheknoloji namalimu.

Akusizo zoke amaphephandaba abika iindaba ezineqiniso. Kwamanye amaphephandaba abantu bayazibhalela nje ukuhlekisa abantu, abanye bayabhala iindaba ezingekho liqiniso.

Mina ngilalela nanyana kungumuphi umvumo, lokha nangizwa bona umvumo lo ungihlala kuhle emoyeni, awa ngiyawulalela.

Kunaleli eliziphindaphinda kanengi emalangeni, naleli lelanga elilodwa.

Iye, ngiyafakaza ngombana akukalungi bona ubuyekele umuntu otheliswako eenkundleni zokuthintana nawe uthule. Kwesinye isikhathi kungaba nguwe begodu uzokufuna usizo, kodwana uzolitholaphi wena ungasizi abantu. Kuqakathekile bona sibabantu sibambane begodu silwelane siyekele ukutheliswa eenkundleni zokuthintana.

Idatha liba nconywana lokha nawulithenga libe linengi begodu liyahlala idatha elinengi. Lona namkha nanoma libiza kodwana umphumela wakhona uyawubona. Kuthatha isikhathi bonyana liphele.

Lipopotwana, ngonobangela wokobana ipopotwana into ozoyenza ngalo, kukobana uthole imilayezo ukghone nokufowuna.

Iye, abantu bayakghona bona bangasebenzisa i-Wi-Fi eyodwa bababili, babathathu nofana babahlanu. I-Wi-Fi yenzelwe bona ikghone ukuthatha nanyana iinomboro zithini.

Ngokuhlukahlukana komvumo, eminye imivumo idosa khulu begodu eminye idosa kancani. Eminye imivumo uthola bonyana imatjhumi amahlanu MB ukuze uthole ingomakho.

Iinkundla zokuthintana ma-service avumela abantu bona bakhe, benze ubungani nabantu abaseenarheni ezahlukahlukeneko. Bezakhe umphakathi ngokukhulumisana ngezinto ezenzeka ephasinapha.

I-cellphone ngumaliledinini oqalene nokuthintana ngelizwi begodu nokubhalelana imilayezo. I-smartphone ngumaliledinini okghona ukungena eenkundleni zokuthintana ezibizwa bona yi-social media.

Ipilo ingababudisi khulu, ngombana abantu bafaka iimbawo zomsebenzi ngabo abomaliledininaba. Kungaba budisi bona abantu bakghone ukutholana begodu nokobana bangahlangana. Umaliledinini usisiza khulu esikhathini sanje sepilo, ngombana uyakghona bona ube nabangani, kodwana lokha abomaliledinini nabangekho bekuba budisi bona abantu bakghone ukuthola abangani. Begodu bebangazi bonyana kwenzakalani ephasinapha.

Awa, idatha libiza khulu ngombana abantu abanengi bayalisebenzisa, begodu balifuna khulu. Lokha abantu nababanengi abalifunako idatha nalo liyakhuphuka libize khulu.

Kubangelwa kukobana abantu abasebenza nabo babenzela ubukirikitjana ngokubadlela imalabo. Okhunye okwenzekako kukobana lokha nabenza umvumo lo babeka inani eliphasi khulu.

Urhulumende kufanele bona afake imali kuthekhnoloji esakhasako ukwenza amathuba womsebenzi. Begodu kufanele bona kukhulunywe ngeengemegeme abantu abahlangabezana nazo qobe lilanga.

Umphakathi uyakghona bona ungangena eenkundleni zokuthintana. Abanye bayakghona ukufaka iimbawo zomsebenzi begodu abanye bayakghona bona bangaqhumana nabangani babo.

Ibanikeza isisombululo somaliledinini abahlakaniphe khulu. Ibarhelebhe nalokha nabafuna ukukhuluma nabantu begodu akubi budisi kobana bathole ulwazi olufaneleko nolwazi olunengi.

Ngokuhlukahlukana kwamadatha elinye libiza amatjhumi amahlanu begodu lelo lihlala amalangana asikhombisa. Kube namanye ahlala inyanga abiza one fifty.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana abantu bangena ngalo kuma-social media, abanye bayakghona bona bangabukela iindaba kumaliledinini. Abanye bafunana nomsebenzi ngalo idathelo.

Umlingisi oyikutana uhlezi angena ezintweni ezinengi khulu, ipilwakhe ayikalungi ngendlela efaneleko begodu nguye umuntu ovela khulu esikrinini.

Kukobana umuntu loyo uyakwazi bona angadlala into leyo esethivini nofana esefilimini lelo.

Kuyabadima ngombana bona abakghoni ukubukela ku-inthanethi.

Ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi.

Ukuwabukela kumabonwakude.

Ifilimu engeze ngalilibala yi-Squid Game ngombana lapha woke umuntu udlalela imali begodu uyabona bona akukafaneli bona bangaqhubeka badlale nasele babona bona abantu bayabhubha kodwana bona awa, azange bafune ukuyingena leyo, baqhubeka, bafuna bona badlale imali kobanyana bafuna ukuwina i-fourty six billion wan.

Amafilimu ayafundisa ngesikhathi esinye.

Ngithanda la amafilimu angenza ngizibuze bonyana into le ize bunjani bona ibe nje, umuntu lo uzokuphuma njani kusehlakalo leso.

Awa, akasabukelwa khulu amafilimu kumabonwakude.

Umdlalo odume khulu ephasini mazombe yi-Squid Game.

Kukobana zihlanganisa abantu begodu zenza abantu balelizwe loke bahlangane.

Awa, angeze kwenza abantu bonyana bangasaya eenkundleni.

Ngithanda ukuwubukela kumaliledinini.

Ngithanda ukuwubukela ku-inthanethi.

Kukobana kuma-inthanethi ingasatholakali.

Izokuqedela idatha.

Kukobana kubaqedela idatha.

Siyenza kuhle ngombana woke umuntu uyabheja begodu lokha nakabheja, imali ingena khulu ngombana akusimunye umuntu obhejako.

Awa, amalimu akanikezwa amalungelo afanako.

Iye, ngiyakwenza lokho.

Ukghone ukuzwisisa lokha nawungazwisisi ngelimi lesintu, ukghona ukuzwisisa leli lesiNgisi.

Woke umuntu uyahlangana.

Bawubukele etatawini.

Ikghono lokukwazi ukukhuluma begodu ikghono lokurasa.

Iye, kungakghonakala.

Nkosi sikelela i-Afrika maluphakanyiswe uphondo lwayo yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelala.

Kobana nawo aziwe sitjhaba.

Leza zakade bezinomlayezo begodu zanje, awa, azinamlayezo.

Ngithanda umvumo we-Hip Hop and RNB.

Ziingoma zakaZahara, kukobana zinomlayezo omuhle khulu begodu ziyafundisa.

Umvumo wakhona unebandlululo phakathi.

Umuntu loyo usuke avuma kamnandi khulu.

Okhunye akukaqakatheki.

Iye, liqiniso lelo.

Imivumo yanje ayisenazo imilayezo njengaleya yakudala.

Iye, lokho kuyenzeka.

Kuyakghonakala ngombana abaculi abanengi abanayo imali.

Kukobana bafuna ukubonakala babahle khulu.

Nangisendlini.

Awa, angeze isabakhona.

Ngombana lokha nakacula ingoma yase-studio, bafakafaka iimvoyisana ebazibiza bona ma-auto-tune.

Ngombana abantu bakhona bayawuthanda begodu bayakwazi nokuwujayivela.

Awa, angiboni kuliqiniso ngalokho.

Ikulu khulu begodu iyakarisa.

Iye, lokho kukhombisa bona ubuya kuphi.

Kobana kulapho abakghona ukuthola khona amathuba.

Akukaqakatheki.

Iphasi loke mazombe.

Amagumba ngokobana woke umuntu uyawathanda begodu uyawajayivela.

Kufanele bona babulunge iimali zabo.

Imivumo le iyezwakala begodu ihlukile.

Idatheli lihluka khulu begodu likhona idatha elibiza imali engaphasi likhona idatha libiza imali ephezulu khulu iyahlukahlukana indaba yamadatha. Lokha idatha nalibiza imali ephezulu khulu idatha elikghona bona lingahlala inyanga yoke begodu idatha elibiza imali ephasi idatha olithola bona lihlala amalanga alikhomba nofana ilanga linye.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana uyakghona bona ungangena ku-internet ufune imiberego lapha ku-internet begodu uyakghona bona ungaphendula abantu lapha kuma-Facebook nakuma-Twitter, izinto nje ezinengi idatha ngombana liqakathekile.

Lokha nawubukela amavidiyo idatha liphela khudlwana kunalokha nawuthumela imilayezo ngombana lokha nawubukela amavidiyo ukubukela amavidiyo amanengi khulu begodu amavidiyo lawa adla idatha elinengi khulu.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha kulokha nakangabukeli amavidiyo amanengana. Kuqakathekile bonyana idatha lakho wazi ulonga njani begodu kuyasiza lokha nawungabukeli amavidiyo kukwenza bona idatha lakho likghone bona lingahlala isikhatjhana.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha abanye babo bayakghona bona bangalithenga bangaya evikilini balithenge abanye balithenga ngeen-App ezibizwa bona-Capitec App namkha i-Tyme Bank App, umuntu bona bakghone ukuthola idatha.

Abantu bakghona ukuthenga idatha lokha nabalithenga nge-App ye-Capitec namkha i-Tyme Bank namkha ye-Standard, nalokha umuntu nakakhipha imali aya ngesitolwapha ayokuthenga idatha.

Njengombana idatha lihlukahlukeneko ngamanani begodu nangendlela lithengwa ngakhona. Idatha eSewula Afrika lihlukahlukeneko leli eliphela ngenyanga uthola bona emalangeni ungalithenga ngabo-two hundred begodu elinye leenyanga ezintathu ungathola bona ulithenga-six hundred.

Idatha akukafaneli bona libize khulu lokha nalithengwa bentwana besikolo ngombana abantwana besikolwabo abanayo imali yokobana bangathenga idatha begodu sikhathi esinye esikolweni bafuna bona abantwanaba bafunde kabanzi ngeendawo, nangeemali nangazoke izinto lezi ezifuna bona bangaberigisa i-internet begodu kuqakathekile bonyana idatha labo lingabiza khulu.

Imihlobo emibili yedatha kunedatha lenyanga nedatha lelanga begodu idatha lenyanga ngilona lelo elibiza khudlwana idatha lelanga ngilo lingabizi khudlwana.

Siyazama bona singakghona bona sizwisise bona idatha alikho kodwana nawunganadatha kuyafana nokobana ipilwakho le awa, ayiyindawo ngombana zoke izinto ezisemaliledinini zifuna bona ungaba nedatha.

Kukobana eSewula Afrika ne-Kenya ziindawo ezihlukileko ziinarha ezihluke khulu ngombana eSewula Afrika babiza amaranda begodu amaranda adura khulu eSewula Afrika unobangela wokobana idatha libize khulu eSewula Afrika lingabizi e-Kenya begodu e-Kenya abantu abaliberegisi khulu idatha.

Mina ngonga idatha lokha nangingabukeli amavidiyo begodu nalokha nangingangeni ku-internet khulu ngombana ukubukela amavidiyo nokungena ku-internet ngikho okwenza bona idatha lakho lingongeki.

Ungaqala lapha kibo-MTN namkha i-Vodacom kodwana mina ngowami umbono ngibona bona i-router ye-MTN ngiyo engconywana begodu iyawonga idatha.

Iinkundla zokuthintana zidla idatha khulu ngombana lokha nawulalele umvumo ku-internet, umvumo loyo awudli khulu begodu uyakghona bona ungawu-downloader umvumo loyo ukghone ukuwulalela lokha nawungakavuli idatha.

Ngibona ngasuthi idatha lingconywana lokha nawuthenga i-router ngombana ulibhadela ngenyanga kwaphela begodu liyakghonakala bona lingahlala inyanga yoke likhona.

Uyakghona bona ungaya ngesitolwapho ubawe bona bakuthengisele i-data, liyakghonakala bona ungalithenga ngaleyondlela namkha ungathenga i-airtime bese ukghone bona ungathenga idatha.